Ke dumela hore re hloka ho bapala dipapadi tsa matjhaba, rele ma Afrika Borwa kaha sena se tla etsa hore naha ya rona e tsejwa le ho ba malapeng. E boetse e thusa dibapadi tse ding ho tsejwa lefatsheng ka bophara. Hape e ba fa monyetla ya ho bapala matjhabeng. Di sebetsa e le de Sousa tsa di Puisano le Ntshetsopele ya Setjhaba ho kwala dikgeo dipakeng tsa dinaha ho kgothaletsa ho hlomphana le ho nolofaletsa dipuisano

Setjhaba se sebaka sena se hloka serapa se nang le disebediswa tsa boikotliso, e le hore re ka qala hoe. Koetlisa le ho bapala dipapadi tse fapa fapaneng. Re hloka sebaka se bulehileng se lokelang ho pele bakeng sa dibaka tsa bolo ea maoto. Lekgotla la le lekgotla la basket ball leka ho sena se tla boela se thuse batjha hore ba tswele pele haholo di papading. Re kopa ha le ka re jwetsa ka mora beke tse pedi hore le entse qeto e feng ka dikopo tsena tsa rona.

Batho ba jalang meroho ntlong tsa bona ba tobane le mathata a maholo hoba ho thatanyana hore ba rekise. Empa seo ha se etswe ke hore ho na le bothata bo bokalo ka ka dijalo tsa bona. Ba tshwanetse hore Bae Market e le hona meroho ya bona, ba tshwanetse hore ba a tsebe hore ha o le ka jareteng, ba dula ba tsela manyolo hore ebe ntho e leng hore ha eba fele hoba ho rekisa ha eo ha o thuse.

Mmuso wa tseba hore batjha ba bangata ha bana taba le ntho tsa ho ikwetlisa kapa tsona tsa dipapadi. Nna ke bona hore ho etswe campaign, ba tle ba tlo bua le batjha, ba ke ba ba jwetse kapa ba ba bontshe bohlokwa ba ho kotlisa le hore hoea pele maphelong a bona ho tlaba etsetsa hoba ha ho hahuwa kapa ho etsuwa sebaka sa ho ikwetlisa e lo ba seeta se dutse feela moo ba teng, kapa ba dula teng, ba itulela hoba haona motho a ileng ba eletsa hore ho tla etsahalang hore bophelo ba bona bo tswele pele ka ho ikwetlisa.

Ke batla hore hanyane re kereye bakeng tse nang le tlhaho Ho batla gore ke e nngwe ya dintho. Tse bohlokwa ha di lefatsheng mme hao letho le ka thomelang ho yona. Ka lebaka leo dibaka tsa tlhaho di leng bohlokoa haholo ho rona. Batho Molemo o totobetse ka ho fetisisa wa melemo. Ena ke ho arohana le bophelo ba hao bo hoba tikolohong ho arohanya le dibaka tseo. O e boetse e thusa ho dinthong tseo Sitisang letsatsi le letsatsi le leng. Lele leng tse kang mesebetsi la ditaba tse ding.

Ba bohlokwa ka mabaka a mmalwa, ba kgothaletsa melemo ea mmele ea kelello ea setjhaba. Ho di papadi ba kgothaletsa le ho nka karolo di papading ba ikarabella ho dipapadi, ho seka seka, tshebetso le ho ntshetsa pele mananeho a ba kenya ditekanyetso tsa bohlokwa jwalo ka botshepehi, tlhompho le sebedisana mmoho. Ba ama bophelo ba di papadi haholo, ba thusa ho aha selemo kapa ka ho hodisa thapelo. Bohlale ba maikutlo le boiphihlelo ba boetapele ba tshehetsa dibapadi ho ntshetsa pele mohopolo o thata.

Jwale ka ha titjhere ya titjhere ya sekolo sena, ke bone hore ke bitse batswadi, hoba bana ba dula ba kgathetse hoba hase batho ba ikoetlisa. Ke ne ke tlo kopa ho lona batswadi hore re ke re buisaneng, re boneng hore re ka etsang hore bana haba fihla hoseng ba ikwetlise, empa ke hloka hore re thusaneng ka di papadi tse leng hore le bona hore bana ba ka kgona ho di etsa. Ke shebile hore re ka ba le ho matha mohlomong ba mathe Round tseka bang pedi hoseng. Empa ke tlo hloka hore batswadi ba ba rekele dieta tsa ho ikwetlisa marukgoe a makgutshoane hoe koetlisa le di tse leng hore hoseng ba tla fihla ba di apere ba kentse di uniform tsa bona. Hara mekotla ya